Ni nga vutisa muchayeri wa xihahampfhuka leswaku a nga karhali na a hi nge u ta va a karhi a chayela xihahampfhuka a xi chayela tiawara to ringana kumbexani tiawara ta nkombo se ni nga vutisa hi timhaka to karhala leswaku u ya njhani a xiyindlwanini ku na munhu loyi kumbexani a cincaka na yena loko a la ta ya exiyindlwanini nakona loko ku endleka kumbexana xo endleka va karhi va haha hi hi swihi kumbexani swilo leswi va swi endlaka leswaku va endla leswaku vanhu va tshama va va va va tshama va va horile ku nga ri na munhu loyi kumbexana a a tshikelelaka kumbe a a nga karhateka.

Tiko leri ni nga ya ka ka rona kumbe ndhawu leyi ni nga yaka ka yona ni nga ya a Canada hikuva ni i tiko leri ndzi vonaka leswaku ri miyerile swinene nakona ri ri tengile na mati ya kona ya ya tengile na na vanhu va kona i vanhu lava va va nga hola nakona va amukelaka na vanhu vo suka ka tindhawu tin'wani se ni nga ya ni ya ri vona ni ya vona ku na ku saseka ka rona. Ndzi rhandza na maxelo lama va vaka na wona na mona hikuva a swi fani na laha Afrika-Dzonga a ku hisi hi ndlela yaleyo kambe ko tala ku tshama ku ri na xirhami ku tshama ku karhi ku na timpfula na swin'wana na swin'wana.

Leswi swi nga swi nga vuyerisa vaaki hikuva vaaki va nga kota ku kuma mitirho ka ndhawu ya swihahampfhuka leyi nakona na vantshwa va ta kota ku kuma ku dyondzisiwa hi mitirho leyi kumekaka eka tindhawu ta swihahampfhuka nakona vantshwa va ta sungula ku va na na ku navela ku ku ya tirha ka tindhawu ta swihahampfhuka na ku navela ku va na na mitirho ka tindhawu teto na mitirho kumbe xana yo fana no chayela xihahampfhuka hikuva i xilo lexi va nga ta va ka xi vonela ekusuhi hikuva ni loko va vonela xilo a kule a swi fani na loko u xi vonela ekusuhi.

A ni ta n'wi vutisa leswaku vakhandziyi va fanele ku endla yini eka xihahampfhuka hi swihi swilo leswi va fanela ku swi endla hi swihi swilo swo va va nga fanelangiki ku swi endla. Xa vumbirhi a ndzi ta n'wi vutisa leswaku swakudya leswi va swi nyikaka vanhu swi lunghisiwa rini njhani nakona i swakudya kumbexana leswi nga khale swi tshamile i swakudya swintshwa leswi hetaka ku swekiwa timhaka to fana na teto xa vunharhu lexi ni nga n'wi vutisaka xona hileswaku vakhandziyi a va karhati na mayelana kumbexana loko va nyika byalwa endzeni ka xihahampfhuka munhu u heleta a pyopyiwile kumbe u swi endla njhani and loko ku ri ku ri pyopyiwile ku endliwa yini leswaku a nga phazamisi vakhandziyi van'wana.

Ina ndzi tshama ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka nakona i ndhawu yo yo saseka swinene i ndhawu leyi tengeke i ndhawu leyi loko fikaka ka yona u titwa u u wisile. A ni yangi kan'we kambe ni tshama ni ya se ni ze ni ya ka kanharhu na loko ku ri ku ri a ndzi se tshama ni xi khandziya xihahampfhuka kambe i ndhawu yo saseka a ni nga hleketi na leswaku xihahampfhuka xikulukumba hi ndlela liyani ni te loko ni langutisa hi fasitere layani ni vona swihahampfhuka swi tiyimerile lahaya swikulukumba swi sasekile se yi ndhawu yo saseka swinene na ndhawu yo naveta yi endla leswaku ku navela ku famba u ya kwalomo.

Ku hlwela ka swihahampfhuka swi endla leswaku kumbexana vanhu lava a va ya kumbexana nhlanganweni ya mabindzu va nga fiki hi nkarhi. Vanhu lava kumbexana a va rindzele swilo swa vona kumbe tiphasela ta vona leti ti taka hi hi xihahampfhuka swi endla leswaku ti nga hatli ti fika ti tiphasela ta vona nakona swi endla leswaku na vanhu va nga ha tsakeli kumbexana ku tirhisa xihahampfhuka xexo nakona swi endla leswaku bindzu ra ra xihahampfhuka xexo ri ya e e ehansi.

Ni nga endla leswaku ni va ni ku va na leswi ni nga swi langutela xo sungula leswi u kumaka leswaku swihahampfhuka swo tala swi va na swona loko swi nga vi na swona ni nga titirhisela a foyini ya mina ku langutela swo karhi kumbe ni langutela switori kumbe swin'wana na swin'wana leswi ni nga swi langutelaka e efonini ni khoma na buku leswaku ni kota ku hlaya loko xihahampfhuka xi karhi xi famba ni va nakona ni karhi ni famba na munhu hikuva loko u famba na munhu laha tlhelo na wena swa antswisa swinene hikuva mi kota no bula mi mi vulavula swi endla leswaku u nga borheki.

Vafambi va kota ku dya va nga si famba ku dya e swakudya leswi u kumaka leswaku ko tala swi va swi swi ri na ntsengo wa le hansi nakona n'winyi wa wa rivala ra swihahampfhuka yena u kota ku kuma mali leyi hakeriwaka yona leyi va n'wamabindzu lava nga na tindhawu ta swakudya va n'wi hakelaka yona n'hweti na n'hweti nakona mabindzu ya vuyeriwa hikuva ni rivala ra swihahampfhuka ri va na vanhu vo tala mikarhi yo tala hikuva ni xihahampfhuka xi khandziyisa vanhu vo tala se loko xi ta xi ta chicha vanhu mabindzu ya kota ku va na mbuyelo wa le henhla swinene hikuva ni ko tala vanhu va chika va karhele nakona va khomiwe hi ndlala va lava swo dya.

A vukorhokeri bya mabazi bya tshembisa swinene nakona loko a ku ri na lexi a ni nga xi cincaka a ni nga endlisisa leswaku mabazi ya ya tala hikuva ni u kuma leswaku ku va na mikarhi yo hambanahambana leyi mabazi ya kumekaka hi yona nakona loko u fika endzhaku ka nkarhi wolowo u kuma leswaku a wa ha kumi bazi se a ni nga cinca sweswo hi mabazi leswaku na mona ma tala ku fana na na tithekisi leswaku loko u lava ku ta khandziya ntsena nkarhi wun'wana na wun'wana u kota ku khandziya u ya lomu u yaka kona.

Vafambi va khumbeka hi ndlela yo biha hikuva ni van'wani va kona va suka va va tshembele eku fambeni hi bazi hikuva ni ri chipile kambe loko se ri tlakukile swi endla leswaku vanhu va tikeriwa hikuva ni xilo xin'wana na xin'wana xi tlakukile ka tiko ra hina xa durha nakona u kuma leswaku vanhu va hola mali yintsanana se va khumbeka hi ndlela yo yo biha swinene.

Swi nga n'wi khumba hi ndlela yo biha hikuva ni u nga kuma leswaku ku ya edorobeni hi kona ku pfunaka loko u fanele u xava swakudya u se nxavo wa swakudya wu tlakukile swinene nakona nakona loko se u ya dorobeni u tirhisa mali yo tala swi endla leswaku swilo swin'wana u ta tsandzeka ku va na swona leswi ku nga swilaveko swa wena ntsena leswaku u kota ku ya ku ya edorobeni u ya u ya xava swilaveko swintsanana sweswo swa wena kambe swi ta endla leswaku swin'wana swilo swi xota.

Swivangelo swa ku tlakuka ka mabazi swi fambelana swinene na ku tlakuka ka petiroli leyi kumaka leswaku mabazi ma famba hi yona na ikhonomi leswaku yi yime njhani se loko ikhonomi yi ya ehansi swi endla leswaku swilo swo tala etikweni swi durha nakona swilo sweswo leswi durhaka swin'wana swa swona swi suka swi va swi ri epetiroli leyi ni vulavulaka hi yona.

Vadyuhari a va kumi ko tala swihungutelo hikuva ni ku tala ka vona vanhu lava chayelaka a va kambisisi na leswaku ku khandziye mudyuhari kumbe njhani se u kuma na leswaku a ku na nkarhi a hi nge ku yiwa hi thekisi ka ndhawu leyi yi nga le kusuhi a ku na nkarhi wa leswaku ku kambiwa leswaku ku kambiwa mapasi ku kambiwa yini leswaku hayi loyi i mudyuhari nakona u ta hakela mali ya hansi kusuka ku nga ri na nkarhi ku nga ri na na munhu loyi a nga ta swi langutisisa hi ku ri muchayeri u suka a va a ri ku chayeleni.

Ndzi nga n'wi pfuna loko no va ni ri na yona hi nkarhi walowo mali hikuva ndzi munhu loyi a a langutaka vutomi hi ndlela leyi leswaku loko u kota ku pfuna munhu un'wana n'wu pfuni hi ku ri i vumunhu sweswo ku pfuna munhu un'wana u n'wi endlela lexi wena a wu nga a wu nga tsakela ku endleriwa xona na wena hi munhu un'wana.

Swi nga pfuna hikuva ni mali leyi kumaka hi vadyuhari yintsanana se loko va kota ku hunguteriwa loko va famba va ya lomu switolo kumbe va va ya va ya lomu va lavaka ku ya kona swi ta hunguta swinene vanhu van'wani va kona va fanele va ya swibedhlele va fanele va ya lomu titliliniki ku nga swilaveko swa vona kambe hikuva ni va dyuharile va fanele va khandziya xo khandziya se ku ri va kuma ku hunguteriwa swi nga va vevukisela swinene swi nga endla leswaku va vevukeriwa nakona mali yintsanana leyi va yi kumaka yi nga heleli ka swilo swo famba kambe yi yi endla na swin'wana swilaveko swa vona.

Khadi ra vutlhari ri endla leswaku u hakelela n'hweti hinkwayo a hi nge kumbexana n'hweti yi herile u munhu loyi a nga le ku endleni ka leswi hi swi vitanaka e budget se loko u endla budget ya wena u ta humesa mali liya u yi veka tlhelo hikuva ni mali ya dyeka se swa olovisa swinene hikuva u teka mali liya u yi hoxa ekhadini ra wena a hi nge ku famba n'hweti liya hinkwayo u ku laveka dzana u ta teka khadi leriya u hoxa dzana ka khadi leriya loko u nghena bazini yi ta va yi karhi yi komba leswaku u hakerile hikuva ni mali ya dyeka nakona u ta yi tirhisa hinkwayo kambe loko se u yi hoxe ekhadini a wu nge he yi landza u ya yi humesa swa vevukisa swinene.

Minkarhi yin'wani kusuka ku va ku ri maxelo u kuma leswaku ku na timpfula ngopfu kumbexana ku na rihati sweswi sweswo swi endla leswaku xihahampfhuka xi kokela ndzhaku xi nga hatli xi famba ku tlhela ku va na timhaka ta ta vusirheleleki loko u kuma leswaku ku na lexi nga endleka lexi endlaka leswaku lava va nga vakhomi va ndhawu ya swihahampfhuka va hleketa leswaku xihahampfhuka xexo xi ta va xi nga sirhelelekangiki sweswo naswona swi endla leswaku swihahampfhuka swi kokela ndzhaku loko swi ta ka ku famba.

Ndzi vona swi nga fanelangi mina leswaku ku engeteriwa mali ya vakhandziyi ngopfungopfu loko ku ri ku va khandziya masiku hinkwawo n'hweti na n'hweti kumbexana lembe na lembe ndzi vona swi nga ri kahle hi ku vanhu va va suka va va va seketele khampani yaleyo ya mabazi kumbexana va va va suka va ri leswi hi swi vitanaka ti-customer ta mabazi yalawo ta ntiyiso leti ti nga tshembeka ka mabazi yalawo se ku va va va va tlakusela swi fana na leswaku va suka va nga voni vutshembeki na nseketelo wa vakhandziyi va vona.

Ndzi vona swi ri kahle leswaku vana ku va vona va endlaka ntirho lowu hikuva ni hi ndlela leyi mina ni tivaka swi endlisiwa xiswona ku va na vanhu vakulukumba vambirhi kumbe vadyondzisi vambirhi lava ku nga vona va nga yima laya nakona vana lava va suka va va dyondzisiwile hi milawu ya ndlela leswi va nga faneliki ku swi endla loko ku ri ku ri kumbexana munhu a nga landzeli kumbexana muchayeri a nga landzeli leswi va n'wi byelaka swona se na vadyondzisi va va va ri laya va va va karhi va kamba leswi endlekaka se swi endla leswaku vana lava va kota ku xiximiwa na hi vachayeri va kota no xiximiwa nakambe na hi vadyondzikuloni.

Ndzi nga vutisa vanhu lava va nga kusuhi kumbe vanhu lava a va ri ka ndhawu yona yeleyo laha a ni ri kona loko kumbexana na ha wisile leswaku a va vonangi munhu loyi a nga teka bayisikiri ya mina na nakona loko va ni byela leswaku hayi i munhu wo karhi wo tshama ka ndhawu yo karhi kumbexana ku ri na munhu loyi a n'wi tivaka ndzi nga kombela ku ya na yena a police station leswaku hi kota leswaku hi vula leswaku ku endleke yini hi teka maphorisa hi ya na wona le ku ya landza basikiri kumbe xikanyakanya xa mina.

Loko u famba hi milenge ekusuhi na patu u fanele u nga fambi a ka tlhelo ra timovha leti ta ka ndzhaku ka wena kambe u fanele u famba tlhelo ka timovha leti taka a mahlweni ka wena leswaku loko ku ri na movha kumbexana movha lowu humaka a ndleleni kumbe ku endleka xo karhi u kota ku vona u hatla na wena u nyiza kumbe wu suka endleleni nakona loko ku ri vusiku u fanele u mbala xilo lexi vonakalaka leswaku muchayeri a swi kota ku vona leswaku ku na munhu loyi a nga le ku fambeni a kusuhi na patu.

Ni nga tirhisa bazi ra Buscor hikuva ni hi rona ri nga chipa nakona handle ka ku chipa e mabazi ya vona ma tikomba ma ri kahle nakona ma basile hayi ku ri lama ya Intercape kumbe lerin'wana a ma basanga kambe ni nga famba hi bazi hikuva yi suka yi va yi chipile swinene nakona ma chipelo ma kona na na mabaselo ma bazi hi mona lama nga ni endlaka leswaku ni famba hi rona.

Khensani khomisa n'wana mali ya bazi leyi a nga ta khandziya hi yona mali yo ya no no a tlhela a vuya nakona u ni n'wi khomisa na mali ya swakudya mali ya bazi yi fambela kwalomu ka ku ya no tlhela u vuya yi fambela kwalomu ka ma seven hundred to eight hundred mali ya swakudya u nga n'wi khomisa kumbexani u yi two hundred ni vona yi ta va yi ringene se loko yi hlanganile yi hlangane na mali yo hakela bazi na mali ya ya swakudya yi nga endla kwalomu ka vo nine hundred wa tirhandi.